Hore o fumane tjhelete ya mmuso kantorong ya tsa dipapadi, o tla tlamela hore o etela Mokhanselara wa lona. Ha o se jwalo, o ka kena website-eng ya bona wa batla ditokomane tse tla tshwanelang hore o di hlophise, o fane ka tsona. Ha o se jwalo marangrang di teng tsohle, ditokomane le melao eo ka e latelang hore o fumane thuso ka tjhelete ya kantoro ya tsa dipapadi.

Ntho eo o dula hantle hobane tjhelete eno ha e fetela sekolong, ke yona e leng hore re thuswa ka tekesi kapa transporoto haebe re bapalla holenyana le sekolong le dijo, metsi, diaparo tsa ho ikwetlisa. Ee haholoholo tjhelete eo e ya moo e ya ho rekeng dintho tsohle tse hlokahalang dipapading, ha se nthwe mpe haholo hore tjhelete ena ha re e thole. Hobane re bapalla sekolo, re etsetsa sekolo sa rona.

Nka thaba haholo ha o ka tlatsetsa sekolong sa ka ha o ka kenywa tsa ho sesa. Ho thusa batjha le bana ka ho sesa, hobane bongata ha botse bo sesa, hoo ho ka thusa ho boloka maphelo a batho metseng ya bona.

E itse papalwang mona television-eng tsa di-Xbox le di-PS5, Ke ikutlwa e le nthwe ntle haholo hobane di thusa batjha hore ba tswe diterateng, ba tlohelle mekgwa e mebe ya dithethefatsi. Le ho wa majwala jwale ha o le jwalo ba fumana monyetla wa hore ba ikwalle ka matlung.

Dipapadi haholoholo di tshireletsa batjha hore ba se ke be ba ithola ba fapohile, ba nwa ba majwala batsho ba tsuba dithethefatsi. Jwale ka ke le mona ke thabile haholo hore ke bue le batjha, ke ba bontshe hore dipapadi ke ntho e kgolo. Haholo ho ikwetlisa mmele le moya le kelello hore o dule o le malalaotswe, le hore makhulo a se kebe a ho kenela.